Go le gantsi o fitlhelela poni le merogo, nka dira ka natla, ke tsamaisana le melawana ya go jala ka go nosetsa goseng le bosigo, mme le go fa dijalo tsa me letsatsi.

E thusa mekgwa ya di-gene ka gonne fa di tsalana di etsa gore di seke di a felelwa di nne tse dingwe, di tsala tse dingwe le gore ba bangwe ba kgone go nna le gona, gore di sa fela.

Mekgwa ya merogo e ke itseng ke thepe le sepinatšhe.

Rooibos e dirisiwa for sefatlhego kana letlalo, e dirisiwa for dijo kgotsa dino, e be e dirisiwe for go fodisa, ditsela tsotlhe tsa go fodisa, e be e dirisiwe for go tlhapisa kgona kana go tlhapa.

Mo toropong ya rona, seemo sa bosa se tsamaya gantle e le tota, le balemi ba kgona go thola dilo tse dintle go tswa go ona, gona pula ebile e na ka tsela e nepagetseng, letsatsi le tswa ka tsela e e nepagetseng ebile le balemi ba lema sentle ba sena le ditletlebo.

Ke itse lekgala le dirisiwa go cleaner-a madi le tse dingwe ka mmele wa gago, ke itse motekwane o dirisiwa go fodisa sefuba, ke be ke itse motlhonnyane o dirisiwa go fodisa sefuba.

Ke neng ka batla JoJo tanks gore fa go sena metsi jaaka metsi e le itshokodiso ya rona ka matsatsing a, JoJo tanks ne etla nthusa go dule go na le metsi for dijalo tsa me le gore di sa tlhoka metsi.

Ditemothuo tsa diphologolo, di re thusa thata mo ikonoming ya rona jaaka e tlisa dijo le seshabo, se se ka re thusang mengwaga le mengwaga e latelanang, go le gantsi bo kgogo, kgomo di botlhokwa mo ikonoming ya rona.

Fa go na le batho ba utswang dikgomo kana diphologolo tse ba di dirisang for leruo la bona, kana go na le diphologolo tse di tsamayang di utswa dijalo kana di senya dijalo tsa balemi ke fa ba kopana le dikgwetlho tseo mo ditirong tsa bone, ebile di sa ba tsamaisi mosebetsi wa bone gantle.

Ee fa o sa tsamaise leruo la gago kwa ngakeng ya diphologolo ga nkitla la tsamaya sentle ka gonne leruo la go le ka kopana le malwetse a le mabe a ka etsang go kodisa diphologolo tsa go kana go di bolaya, go beter-e fa o tsamaya ngaka ya diphologolo, gore di gole sentle mme di seke di a kopana le malwetse a sa itsagaleng kana a mašwa go senya leruo la gago.

Go tokafatsa boleng jwa dijalo le go di rekisa, ke gore fa ba na le dijalo tse dintle tsa bone ba tsamaye mmila le mmila, ba tsamaye ka van-e go rekisa dilo tsa bone, kana go bula shop-o-nyana fa le, ko straat-eng go rekisa dilo tsa bone kana market-e o ba ka rekisang dilo tsa bone ko tsona, kgotsa ba tsamaye go megala ya letheka jaanong jaaka batho ba berekisa megala ya letheka ba di shoot-e dinepe tse dintle, mme ba tsamaise ba di phatlhalatse mo social media-eng.

Ke ka botsa borrapolasi ba bangwe gore ba dira eng go sireletsa diphologolo tsa bone, mme ke latelele melao ya gore foot and mouth disease e seke ya fitlha ko dikolobeng tsa me kana dikgomo tsa me, dinku kgotsa dipodi, jalo-jalo.

Ke dinku, dipodi, dikolobe ka bontsi ke tsone tse di dirisiwang tseno mo madirelong a temothuo le ke matsela ka sefe.

Dikgato tse nka di tsayang go netefatsa gore katlego ya tshimo ya me ke gore dijalo tsa me tsotlhe e be sepinatšhe, digwete, le maungo ka botlalo, go be gonne le diphologolo tse nka di dirisang, bo dinku, dipodi kana dikolobe, go ka tsamaisa gantle polase ya me, mme ebile le batho ba ka tla ka bontsi le balemi ba ka, ba ka itumela thata.

Go le gantsi barui ba rata go bua le diphologolo tsa bone gore di mamele sentle fa di tla go bolaiwa kana gore go be bonolo gore ba kgone go di bolaya sentle ka setso sa bone ke go bua le tsona.

Re ka thusega thata as bašwa le basadi ka gonne go na le diporojeke tse ba thutsang, tse tshwanang le tsa agriculture go thusa barui kana go thusa basadi le bašwa.

A nne le maemo a le mantle mo ikonoming ya Aforika Borwa ka gonne a etsa maphelo a rona a be a itekanele go go makatsang.

Go tsamaya ka gore balemi ba dirisa tatelano ya go jala ya bone jang le gore a na ba dirisa didiriso tse di nepagetseng go jala dijalo tsa bona.

Go le gantsi diphologolo di tlhoka go bitsiwa ka gonne, diphologolo ke dilo tse e le gore ga o kgone go bua le tsona kana go di bontsha tsela, o di bontsha tsela ka go di betsa, go kotula gone ga gwa loka beetse dijalo ka gonne o tla senya dijalo le mobu o leng gore o jalela mo go o na.

Tuna ke tlhapi, e tsengwa kwa di-tin-ing kana, e tsengwa kwa di-tin-ing e ka tsengwa ka metsi kgotsa ka oli, mme o ka e rekisa e le fresh-e, e le, o ka e tsenya ko di-salad-eng tsa gago ebile o ka e tshasa ko borothong ba gago.

E ka e fetolega go le gontle ka gonne diphologolo di ka phela di sa tsenwe ke malwetse a mašwa a re sa o a itseng.

Ka gore fa o fetsa go jala o lokise mobu gore o tle o kgone go jala gape o tshele le manure fa no gore go kgone go gola sentle.

Dilo tse di thusang thata-thata ke dimela, ke dilo tse di tshediwang go godisa dimela ka bonako le fa o nosetsa ka tsela e nepagetseng and-e o seke wa lebala gore o seke wa labala dijalo tsa gago, mme o dule o di shebile metlha le metlha.

Go tshwanetswe gore ba shebe maemo a bosa ebile ba tshele dilo tse di nepagetseng gore ba netefatse gore mmu o itekanetse gore go ka lemiwa gape.

Ba ka apara diaparo tse dintsho, gore ba lebelele gore ga gona motho o tlang go tlo go utswa mme ba tshamaye ka di-torch-e tsa bone bosigo, gore ba kgone go bona dinokwane le ba ba batlang go utswa dimela.

Ke gore ba ithute go fana maele ka tsotlhe tse di diragalang mo polaseng, mme ba ithute go ikatisa ka go gym-a ka go tsamaya di-aerobics-e le gore ba itekanele mo mmeleng le gore ba zame ditsela tsa gore fa banwenwe ba tla kgotsa ba utswi batla, ba kgone gore ba ba lwantshe ka tsela e nepagetseng e leng gore e tla ba thusa gore ba sireletsege.